Lexi tiyiseke vunghana bya hina, hileswaku a hi rhandza swilo swo fana swo tala. Loko hi nga ri ku tlangeni eka bolo, lexi a hi xi endla a ku ri ku dirohwa, kumbe ku hlaya ivi hi vutisana swivutiso hi ku hambanahambana ka swona.

Ndzi nga tsakela ku tlanga mitlangu na van'wana eka inthanete. Hikuva, swi sweswo swi ta ndzi pfuna no aka na vunghana. Mintlangu ya inthanete yi yi mi kota no tlanga mi kha mi bula na munhu loyi u tlangaka na yena.

Vantshwa va kota ku ti kuma va ake vunghana. Kambe handle ka sweswo, va kota ku ti kuma na vona va beriwe hi moya no vona tindhawu tin'wana, kumbe ku ku tiva na leswaku hi kwihi laha va faneleke va tiyisisa kona ngopfu eka leswi va tlangisaka xiswona vona.

Ndzi nga swi tsakela swinene leswaku ku va na ntlangu wa bolo ya mavoko ya xisati, na bolo ya mavoko leyi katsaka vanhu hinkwavo leyi ku nga ku nga basket ball. Xin'wana ndzi nga xi vulaka hileswaku ku va na mitlangu yo fana na ya ti-chess, leyi vanhu va nga ta phikizana eka yona.

Mintlangu leyi hi ku hambanahambana ka yona ya pfuna swinene, ngopfungopfu eka ku pfukeriwa hi swa insulin.

A eka ndhawu leyi ni nga eka yona ni nga vula ku hi pfumala swo tala hikuva loko ku vekiwa tipala to korela eka tona, vanhu lavo dzaha swidzidziharisi va ti susa tinsimbi letiya va ya ti xavisa va kuma mali yo dzaha. Naswona xin'wana na xin'wana xi tisiwaka, a xi nge a xi teki nkarhi xi nga tekiwangi. Xiyimo xa ndhawu leyi hi tlangelaka eka hi yona bolo a xi tshamisekanga swinene.

Xitsutsumi lexikulu eAfrika-Dzonga i Caster i Caster Semenya. Caster Semenya wa .

Lexi ndzi nga xi endlaka hileswaku ndzi nga va rhangela hi xikombiso, ndzi endla na swikombiso leswi akaka xipano. Xin'wana ndzi nga xi endlaka hileswaku ndzi nga tsakela ku humelela ka hina eka mitlangu yin'wana na yin'wana leyi hi yi endleke. Loko ku ri na lava nga ta va holova ndzi va tshamisa ehansi, ni va komba ndlela yo hi kota ku twana hi yona. Hi swona ndzi nga swi endlaka.

Ndzi nga endla minongonoko yo fikelela vanhu, naswona ni ndzi vitana munhu loyi a dumeke swinene a nga ta vulavula na vantshwa, a va kucetela leswaku va huma eka swilo swa le mapatwini leswi va endlaka va ti kuma va dzaha swidzidziharisi. Xin'wani ndzi nga xi endlaka ndzi nga lava vutirhisani na vanhu lava nga eka mfumo lava nga ta ndzi pfuna hi swin'wana ni nga swi lavaka eka eka ntlangu lowu ndzi wu ndzi nga eka mitlangu lowu ni nga ta va ndzi yi hlohletela.

Swi na mbuyelo lowukulu swinene hikuva loko vana vana lavatsongo va vona lavakulu va tlanga va nghenelela eka swa mitlangu, na vona va ta ti kuma va navele ku nghenelela eka swona. Naswona va swi vona ku ri swilo leswinene. Loko vanhu vanhu vunyingi a va nga ri eka swona, a va nga ta swi twisisa na vona mara hi ku va na vanhu lavakulu va yi rhandza mitlangu hi ku hambanahambana ka yona, na vana lavatsongo va ti kuma va boheke ku yi rhandza no yi no navela ku va eka mitlangu ya ya kona.

Lexi ndzi nga xi endlaka hileswaku ni nga pherha mutlangi loyi a nga na vutivi swinene na mutlangi wuntshwa, leswaku a ta kota ku hatla a khoma leswi faneleke a swi endla no no kuceteleka ku a swi a lava ku tlula lowun'wani.

Swi swi na nkoka ngopfu hikuva, swi hunguta ntshikelelo wa swa .

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku u swi tive njhani ku u na talenta yo karhi? Naswona i yini xi nga n'wi nyika matimba eka talenta yaleyo? Xin'wani hileswaku, u fike njhani laha a nga fika kona? Na na leswi a na naswona hi swihi swiphiqo a hlanganeke na swona.

Ndzi nga va byela leswaku na swi tsakela leswi va swi endlaka naswona, ndzi kombela va ya emahlweni va swi endla hikuva swi swi swi swi pfuna mina ndzi ti kuma ndzi hume eka swilo swo tala. Na vanhu lava vo tala ngopfu va titwa hi ndlela yaleyo lava nga ekusuhi na mina.

Vanhu vo tala va ti kuma va dyondze swo tala hi vanhu van'wana. Ku fana na loko ha ha dyondza xikolo a hi kota ku vona, a hi kota kusuka hi ya eka swikolo swin'wana hi ya tlanga bolo. Hi vona na leswi va swi endlaka kumbe makhongelelo ma vona kumbe, leswi va nga ta va va jimisa xiswona. Na hina loko se hi tlhelela ekaya, hi ti nyika matimba eka swona loko ku ve ku a hi nga swi endli.

Ina swa aka vuxaka lebyi nga heriki hikuva hambiloko mitlangu se yi herile, un'wani wa swi kota ku ku byela leswaku a hi fambi hi ya kwihi ya endla swo karhi, kumbe hi ya tlanga. Na loko se ku ri na swipano swin'wana swi lavaka vanhu, leswi swi nga henhla nyana u ta swi kota ku ku tivisa ku he mghana, ku laveka vanhu eka xipano xa xo karhi a hi fambi hi ya ringeta.

Ina hikuva ndzi nga vula leswaku, eka minkarhi yo tala xipano xa Banyana Banyana xi xi kota no phikizana na matiko lama dumeke swinene naswona xi fambela emahlweni eka wona. Hambileswi xi nga ka xi nga winiki swo fana na tikhapu ta mitlangu, mara xona xa xa fikelela eka xiteji lexiya xa le henhla nyana..

Xo sungula ndzi nga ya eka eka mfumo ndzi ndzi ya tsarisa ntlawa wa mina lowu ndzi wu khomeke leswaku na wona wu pfuneka eka ku kuma swo fana na na timpahla ta to tlanga hi tona kumbe leswi va swi fanele ku swi mbala. Xin'wana hileswaku ndzi nga landza mabindzu lama lamatsongo ma nga eka ndhawu leyi ndzi tshamaka eka yona ku yi hi pfuna hikuva nseketelo wa vona wu ta endla leswaku vana lavatsongo kumbe vantshwa va nga ti kumi va dzaha swidzidziharisi.

Vanhu vo n'wa byalwa eka nkarhi wo tala hi vona va kumaka va tele eswitediyamu naswona va huma va ri ntlawanyana ku ya seketela mitlangu yo fana na ya bolo.

U n'wi vona hikuva loko a vulavula vanhu vo tala va lava ku twa lexi kumbe va langutana na lexi a xi endlaka. Eka mikarhi yo tala vanhu vo va nga na vuswikoti byo rhangela hi va vona tani ma vona leswi va tikhomisaka xiswona ni nga vula ku maendlelo ya vona ya swilo ya ti komba.

Lexi lavekaka eka miganga ya le makaya hileswaku yi fanele yi kuma ku seketeriwa hi tikhampani kumbe mabindzu lamatsongo na ti na mabindzu lama ma nga wa ma ma nga phurayivhete hikuva hi nkarhi wo tala loko va va ye ku tlangeni na matiko ma le handle ivi va va wina loko va vuya a swi ti kombi hikuva ku hava na loyi a nga ta teka mahungu lama a ya ma hangalasa eka lava va eka lava va tsala mahungu kumbe ku swi fikela eka mavonakule.

Vutiolori byi pfuna hi ku hungusa na no ehleketa ngopfu. Swin'wana swo ku swi swi nga ta ku pfuna hi vutiolori hileswaku u tikuma u ri munhu loyi a tshamaka a tsakile naswona miri wa wena wu tshama wu ri eka xiyimo lexinene hikuva u munhu loyi a tshamaka a ri ku endleni xa n'wanchumu.

Ina ndzi nga vula leswaku swa pfuna hikuva loko tanihi hi ri vaAfrika-Dzonga hi ya ematikweni man'wana hi ta lava ku dyondza leswi va endlisaka xiswona swilo na leswi va vulavurisaka xiswona leswi endlaka leswaku hi kota no hloniphana no nga naswona hi nga tekelani ehansi na vona eka mikarhi yin'wana va tikuma va dyondze hi ndhavuko wa hina hi leswi hi swi dyaka na leswi hi hanyisaka xiswona.

Swi na nkoka ngopfu ku va vantshwa va tikuma va ri eka mitlangu hi ku hambanahambana ka yona hikuva mitlangu leyi va pfuna hileswaku va tikuma va ri vanhu lava tiyeke emirini naswona ku va vanhu lava tshamaka vatsakini. Xin'wana handle ko ko va mitlangu yi va hlohlotelo vunghana yi kota no endla munhu a kota ku vona swin'wana leswi a swi kotaka a nga swi kotaka kumbe ku swi ringeta.

Ndzi nga vula leswaku swi kurisa ikhonomi ya hina hikuva vanhu lava sukaka eka matiko ma le handle va loko va fika laha Afrika-Dzonga hi ku va ti va va tikuma va humese timali to hakela ndhawu yo etlela, swo dya na mhaka yo famba hi yona. Xin'wana ku nga ku titsakisa leswi pfunaka leswaku na mabindzu lamatsongo na mona ma kota ku nyikela eka mitlangu leyitsongo ku yi na yona yi ti kota yi ta kota ku kula. Swin'wana ni nga swi vulaka hileswaku yi endla leswaku ku va tiko leri leri rhuleke no twisiseka.

Swi nga pfuna hileswaku loko ku ri na na ntlawa lowu tlangaka bolo kumbe ku nga va ku ri bolo ya milenge eka nkarhi wo tala vanhu valavo va huma eka eka mindhavuko yo hambanahambana leswi endlaka leswaku loyi loko mi ri eka ntlawa wun'we u kota ku dyondza ririmi ra lowun'wani kumbe ku ri twisisa no ri tiva u kota no tiva leswi va swi rhandzaka eka ndhavuko wa vona na wena u kota no dyondzisa lowun'wana hi leswi u swi rhandzaka na maswekelo ma swona loko swi boha.

Ku ya hi mina ndzi rhandza ya tivhidiyo hikuva eka video u kota ku vona leswi munhu a swi endla hi ndlela leyi a swi a swi endleke hi yona.

Ku va mi kota ku hi pfuna hi ku hi seketela eka swa mitlangu swi ta endla vana hi xitalo na vona va tikuma va navela ku va eka swa mitlangu, naswona swi endla vantshwa va nga tinaveli va nga naveli ku tikuma va ri eku eku landzelelini ka leswi endliwaka emapatwini. Nseketelo wa n'wina wu ta hi pfuna swinene no kurisa mindyangu ya hina tani hi va rhandzi va mitlangu.

Ina wu nga pfuna ku endla vanghana lavanene hikuva loko mi ri eku hungaseni mi kota no dyondzana ku mi rhandza yini mi hambane kwihi naswona i yini leswi swi fanaka hi n'wina, leswi endlaka eka minkarhi yo tala loko mi rhandza swilo swo fana kumbe mi endla swilo hi ndlela yo fana no navela swo fana ku ya emahlweni mi tikuma mi twanana wena na munhu yaloye.

I ntiyiso swidakwa hi swona swi seketelaka mitlangu ya bolo hi xitalo, u va kuma va hlangane va ri ntlawa va ti tshamele endhawini yo karhi laha va nga ta kota ku ku vona bolo kahle naswona hi vona u va kumaka va kha va hlohlotelo vatlangi leswaku va tlanga hi matimba eka minkarhi yo tala naswona ya.

E-e ndzi vona ku ri swilo leswi biheke swinene hikuva vatlangi lava nga rhanga va fika va ti lulamiserile ku tlanga, naswona a va swi swi endla leswaku vanhu van'wani va tekela ntlawa wa vona ehansi.

Tanihi munhu u tikuma u tsakile nkarhi eka nkarhi i ka minkarhi yo tala, naswona u tikuma u u endle xilo lexi u xi rhandzaka u nga byeriwangi ku u endla yini.

Lexi ndzi nga xi endlaka i ku titekela ndzi munhu wo rhandza ku tsalatsala no dirowa ndzi nga lexi ndzi nga xi endlaka i ku xava i ku xava tipenisele to dirowa leti faneleke ivi eka awara na awara hi siku ndzi ti dirowela ku nga va ku ri xinyenyani kumbe munhu kambe swi ta ndzi pfuna na mina ndzi tikuma ndzi tsakile embilwini, hikuva ndzi ta va ndzi endla xilo lexi ndzi xi rhandzaka.

Mitlangu yin'wana leyi nga tisaka ku cinca i mitlangu yo fana no tsutsuma. Mitlangu leyi yi ngheneleriwe ngopfu hi vanhu va vaxisati vanhwanyana na vona vafana. Yin'wana leyi nga va yi nga pfunaka i mitlangu ya milenge ya ya ya bolo ya mavoko leyi tlangiwaka hi xitalo hi vanhwanyana, ivi ku va na bolo ya mavoko leyi ku nga Basketball leyi tlangiwaka hi vafana. Yi tele ngopfu mitlangu leyi va nga yi tlangaka yin'wani ku nga va ku ri Tennis, Cricket na yona Rugby.

Caster Semenya u endle vanhu vo tala lava nga eswikolweni va tikuma va navele ku tikuma va tlanga ntlangu wo tsutsuma, na mina a ndzi ri un'we wa vona. Loko na ha ri exikolweni ndzi tikume ndzi navele ngopfu ku tlanga ntlangu ntlangu lowo tsutsuma hikuva ndzi vone yena a kha a tsutsuma naswona a kha a hluvukisa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga.

A ku ta va ku ri ku dirowa mina ndzi munhu wo rhandza ku dirowadirowa, naswona ndzi ndzi ehleketa leswaku ndzi na vukoti eka ku dirowa loku. Hikuva ndzi kota no susa munhu eka foyini hi ku n'wi languta eka xinepe ivi ndzi ndzi gandlisa ephepheni ivi a huma tanihileswi a langutisaka xiswona xinepeni.